Zwihumbudzo zwine nda vha nazwo, ndi u fhaṱa vhukonani havhuḓi na vhaṅwe vhathu ri tshi khou ḓiphina nga mitambo iyo ya Bodo, ri tshi ḓi mvumvusa. Ndi dovha hafhu nda humbula zwa kale iyo mitambo ri tshi i tamba ri vhana, ro ḓala, zwo ita uri ri kone u fhaṱa vhukonani havhuḓi na vhaṅwe vhathu.

Ndi vhona u nga nyimbo dzi khwinisa tshenzhemo ya u tamba mitambo ya vhana ngauri vhana vha takalela na u ḓimvumvusa nga dzi nyimbo na nga zwilidzo. Vhana vha takalela dzi nyimbo vha tshi imba vho takala na vhaṅwe hu iṅwe nḓila ya u kona uri vha fhaṱe vhukonani na u sika mitambo ine vha nga i tamba musi hu na dzi nyimbo na zwilidzo ngauri ndi zwone zwine vhana vha takalela zwone.

Ndi vhona milayo iyo i ya ndeme kha vhana musi vha tshi tamba mitambo uri hu vhe na u pfhana na u konana vhukati havho musi vha tshi khou tamba mitambo iyo. Na u tevhedzela milayo ine yo vheiwa kha iyo mitambo, zwi dovha hafhu zwa thusa kha uri vha kone u tamba vha tshi sielisana hu si na dzi nndwa na dzi khakhathi musi vha tshi tamba mitambo iyo na uri vha kone u tamba mitambo nga nḓila yone vha tshi tevhedza milayo na nga u sielisana. Hu dovha hafhu ha vha na u takala na u ḓiphina musi vha tshi khou tamba iyo mitambo hu na milayo. Ndi zwa ndeme uri hu vhe na milayo na uri milayo iyo yo vhewaho i tevhedziwe i itiwa nga nḓila yone, ya vhewa ngayo uri vhathu vha kone u ḓiphina, vha kone u ḓimvumvusa vha kone u takala vhoṱhe vha tshi tamba mitambo iyo.

Zwine nda zwi funesa ndi u ola zwifanyiso zwo yaho nga u fhambana, ndi a zwi takalela nahone ndi pfha ndo vhofholowa musi ndi tshi khou shuma mushumo uyo. Mvelaphanḓa ndi u ḓiwana ndi tshi khou ola zwithu zwi no nga dzi nnḓu na mimoḽo na dzi nnḓu khulwane na zwiṅwe zwinzhi zwine nda nga ola. Ndi nga aluwa khazwo nga u dzulela u ola na u vhona zwine vhaṅwe vha ola ndi tshi ita na u guda zwiṅwe zwinzhi u itela u ḓiwana ndi tshi khou kona u ola zwithu zwine zwa vha uri ndi zwavhuḓi na zwi tambisaho na u aluwa kha zwine nda zwi funa. U ola ndi a hu funa, ndi a tama u ḓiwana ndi muṅwe wa vha oḽi vhahulwane miṅwahani i ḓaho, ndi tama u vhona mvelaphanḓa kha u ola hanga ngauri ndi a zwi funa nahone ndi a takalela u zwi ita.

Ee, muthu a nga shandula zwithu zwine a zwi funesa a zwi ita zwa vha mabindu u itela uri vhathu vha kone u vhona mishumo yawe. Vha vhone zwine a kona u ita kana zwine a takalela u ita, musi vho no vhona vha ḓo zwi takalela vha dovha hafhu vha bvisa masheleni vha tshi renga izwo zwine uyo muthu a ita zwone nahone zwi nga dovha hafhu zwa thusa uri zwi vhe tshisima tsha tshelede u itela uri muthu uyo a kone u unḓa muṱa wawe na u ita uri zwi swike kha vhanzhi. Zwi a kona u vha tshisima tsha tshelede, tshelede ine ya ḓo thusa kha zwinzhi, kha u renga zwiḽiwa kana zwiambaro na uri hezwo zwine muthu a zwi funesa u vha u mushumo wavhuḓi une wa vhona uri vhathu vha khou fanela u bvisa tshelede uri vha kone u ḓiphina nga zwithu zwau zwine wa zwi funesa.

Ndi khaedu nnzhi dzine vhathu vha ṱangana nadzo musi vha tshi khou ita zwine vha zwi funa, zwiṅwe zwine zwa nga khakhisa ndi zwiṅwe zwine vha vha vha tshi khou ita u fana na zwa tshikolo kana mushumo kana muṱa wau. Tshifhinga tsha u ita zwine wa funa tshavha tshi tshi khou konḓa, zwiṅwe ndi u ofha u sasaladziwa nga vhathu musi u tshi khou ita zwenezwo zwine wa zwi funa, zwine wa nga kunda ngazwo ndi u shumisa tshifhinga tsha u zwavhuḓi na u dovha hafhu wa vha na fulufhelo kha iwe muṋe uri u ḓo zwi kona nahone u ḓo zwi ita nga mafulufulu u tshi ḓivha zwa uri u khou ita zwine wa zwi funa, na uri u khou ita zwine wa zwi kona u si na ndavha na uri vhathu vha ḓo ri mini, wa dovha hafhu wa kona u ita tshifhinga.

Ee, ndi vhona mitambo ya kha inthanethe yo lugela muvhili wa muthu ngauri ndi ya vhuḓi kha u ita nyonyoloso dzo yaho nga u fhambana, u ḓo vha u tshi kho wana nyonyoloso na u onyolosa miraḓo ya muvhili wau nga mitambo ya kha inthanethe.

Mutambo wa inthanethe une vhathu vha u funesa ndi mutambo wa bola ya milenzhe.

Ee ndo no ḓi wana ndi khou tamba video games. Tshenzhemo tshanga ndi tsha uri ndo wana ndi tshi khou takalela u tamba iyo mitambo ngauri ndi yavhuḓi i ya mvumvusa nahone iya takadza muthu musi a tshi khou borea, ndi mitambo ya vhuḓi ine i ya takadza.

Tshenzhemo yanga zwi tshi ḓa kha u tamba video games ndi ya uri ndo vha na tshenzhemo ya vhuḓi ngauri mitambo ya video games ndi mitambo ya vhuḓi ine wavha u tshi khou ḓi mvumvusa ngayo, ndo vha ndi tshi khou ḓi mvumvusa nahone yovha i tshi khou ntakadza nga maanḓa, i ya takadza nahone i ya borolosa arali u tshi khou borea.

Musi vha tshi ṱoḓa u tamba mitambo ya kha inthanethe vha nga ya kha play store, vha downloader dzi geimi dzo ya nga u fha dzo yaho nga u fhambana.

Ndi nga ṱuṱuwedza vhathu uri vha tambe EuroTruck ngauri ndi mutambo wo dzikaho nahone u a takadza u vha u tshi khou reila ṱiraka, u a takadza u nga reila u tshiya fhethu hunzhi kha iyo geimi, u dovha hafhu wa tea zwifhinga zwine ha vha hu sina phosho. Ndi nga dovha hafhu nda ṱuṱuwedza vhathu uri vha tambe mutambo wa bola ngauri ndi mutambo une vhathu vha vha tshi khou ita dzi nyonyoloso, bola i a takadza.

Ndi tshi tamba mutambo kha inthanethe ndi shumisa data nda dovha hafhu nda shumisa luṱingo thendeleki na computer na placestation na tablet.

Hai, ndi vhona zwi songo fanela uri muthu a fhedze tshifhinga tshilapfhu o komolela tshikirini nga ṅwambo wa u tamba dzi geimi kha inthanethe ngauri u vha u khou fhedza tshifhinga tshau tshi ne u nga tshi shumisa u kha u ita zwiṅwe zwithu zwa ndeme, zwi dovha hafhu zwa ḓisa thaidzo ya maṱo ngauri wo lavhelesa tshikirini lwa tshifhinga tshilapfhu maṱo a ya vhaisala a vha na thaidzo, zwi dovha hafhu zwa ita uri u sa ite dzinyonyoloso ngauri u ḓo vha wo sokou dzula zwine zwa ḓo ita uri muthu a vhe na muvhili muhulwane. A si zwavhuḓi muthu a tshi komolela tshikirini lwa tshifhinga tshilapfu u fanela u ita u tshi bva kha tshikirini lwa tshifhinga nyana u thoma wa awedza maṱo wa dovha hafhu wa onyolosa na muvhili wa u.

Tshifhinga tsha u takadza tshe nda ḓi wana ndi tshi khou tamba dzi geimi dzanga kha inthanethe tsho vha tshifhinga tsha vhuḓi nga maanḓa, ngauri ro vha ri tshi khou tamba ndi na vhaṅwe ri tshi khou ḓi mvumvusa, ri tshi khou ḓiphina ri tshi khou tamba dzi geimi dza bola ya milenzhe, ro vha ri tshi khou sea ho ḓala dakalo ri tshi khou vhumba na vhushaka ha vhuḓi na vhaṅwe, ri tshi khou vhumba na matshilisano a vhuḓi na vhaṅwe. Geimi idzo dzo vha dzi tshi khou takadza ri tshi khou ḓi mvumvusa zwi zwavhuḓi nga maanḓa musi ndi na vhaṅwe ro dzula.

Miṅwe mitambo ine vhana vha tamba vhuponi ha hashu ndi i tevhelaho ndi bola ya milenzhe, ndi khadi, ndi uḽu, nethiboḽo na midzumbamo na ndode na miṅwe mitambo minzhi. Vha i tamba vha tshi khou imba nyimbo nnzhi dzo fhambananaho vha tshi khou ḓi mvumvusa, vha tshi khou takala na u fhaṱa vhushaka na u fhaṱa matshilisano vhukati havho musi vha tshi khou tamba iyo mitambo. Ndi mitambo ya vhuḓi ine vhavha vha tshi khou tamba yone vha tshi khou takala vhoṱhe sa vhana.

Sa vhunga vhathu vhanzhi vha tshi kundelwa u pfhesesa geimi ya soduku, ndi geimi ine wa vha u tshi khou shumisa muhumbulo, hu vha hu na dzi rou na dzikhoḽomu na zwibogisi na dzi nomboro dzine dzavha dzi tshi khou pangiwa kha zwibogisi, hu vha hu tshi khou fanela u pangiwa dzinomboro kha zwibogisi hu si na u dovholola ha nomboro, u fanela u vhea nomboro dzine dza khou ṱahela u swika dzi tshi fhelela hanefho kha zwibogisi, ndi geimi ine u vha u khou fanela u shumisa muhumbulo na u vha na vhusedzi zwihulu uri u songo ita dzi phoso.

Mutogwa ndi mutambo une wa tambiwa nga vhathu musi vha tshi khou ḓi mvumvusa na u ḓi takadza, u tambiwa nga vhathu vha no thoma kha vhaṱanu uya kha vhafumi.

Ee ndo no vhuya nda ḓi wana ndi tshi khou tamba khadi sa ṅwana, ndi mutambo une wa tambiwa nga vhasidzana musi ro fara thambo, vhathu vhavhili vha tshi khou ita thambo ri tshi khou fhufha ri tshi dzhena kha heneyo thambo, tshenzhemo yanga yo vha i ya vhuḓi ngauri wo vha u mutambo wavhuḓi une ravha ri tshi khou ḓi mvumvusa sa vhana nyana vha vhasidzana ri tshi khou ita na nyonyoloso nga wonoyo mutambo, ndi mutambo wa vhuḓi u ne ndi a ṱuṱuwedza vhana nyana vha vhasidzana vhaṱuku uri vha u tambe une wavha u tshi khou thusa kha u fhaṱa vhukonani na u ita nyonyoloso dzavhuḓi kha muvhili.

Mitambo ine nda i ḓivha ya sialala ndi i tevhelaho, ndi khadi, ndi uḽu, ndi bola, ndi midzumbamo, ndi ndode na tshiṱari, mutambo une nṋe ndo gudiswa ndi mutambo wa ndode une ra vha ri tshi khou tamba ri tshi khou shumisa matombo, ndi wone mutambo une nda u takalela nahone ndi a u funa na u dovha hafhu nda u kona.

Muravharavha ndi mutambo une wa tambiwa nga vhathu vhavhili musi vha tshi khou tamba ho takaliwa kha bogisi, muṅwe na muṅwe u vha a na zwithu zwa u tamba zwine zwi nga vha matombo zwa fumimbili, zwine vha vha vha tshi khou zwi vhea hanefhaḽa, arali zwa vheiwa zwa vha zwiraru ndi hone muthu a tshi ḓo kona u wina, ndi hune zwi tombo zwa vha zwi tshi kho vheiwa zwi tshi dovha hafhu zwa sudzulusiwa, ndi mutambo une wa ṱoḓa uri muthu avhe na u konḓelela na u kona hafhu u shumisa muhumbulo wawe musi a tshi khou tamba uyo mutambo, ndi mutambo wa vhuḓi une ra vha ri tshi khou ḓi mvumvusa na u tamba ngawo ri tshi khou ḓiphina na vhaṅwe ri tshi khou shumisa muhumbulo.

Vhunzhi ha vhathu vha nwala dzi hobby dzavho kha dzi CV uri vha kone hafhu u ḓivhisa vhatholi zwinzhi ngaha zwine vha vha zwone, vha ṱoḓa uri vha kone u ḓivhadza na u sumbedza vhatholi zwiṅwe zwa zwithu zwine vha zwi kona nga nnḓa ha zwe vha gudela zwone.

Mutambo une nda takalela u dzhenelela khawo musi ndi na khonani yanga ndi mutambo wa netball, ngauri ndi a u takalela nahone ndi a u funa, ndi a funa u ḓi wana ndi tshi khou tamba netball nga uri ndi iṅwe ya nḓila dza u kona u ita nyonyoloso, ndi a tama u ḓi wana ndi tshi khou u tamba na khonani dzanga na vhaṅwe u sumbedza vhukoni hanga ha netball.

Mutambo une nda u funesa ndi netball, ndi fhedza tshifhinga tshine tsha vha maḓuvha mararu ndi tshi ḓi dzhenisa kha wonoyo mutambo, ngauri ndi a tama u ḓi wana ndi tshi khou u kona nga maanḓa lune nda ḓo kona ha u dzhenelela dziṅwe ṱhaṱhisano mashangoni a kule ndi tshi khou tamba wonoyo mutambo wa netball.

Mutambo une nda tama u dzhenelela khawo nga tshifhinga tshanga tsha u awela ndi mutambo wa u bambela, ndi a tama u ḓi wana ndi tshi khou kona u bambela, ndi a tama u ḓi wana ndi tshi khou zwi kona nga maanḓa lune nda dovha hafhu nda u dzhenelela dzi ṱhaṱhisano, ndi a u funa ngauri ndi vha ndi tshi khou ita dzi nyonyoloso nga ngomu maḓini, ndi tshi khou bambela, ndi tshi khou dzimula mufhiso nga u bambela haningei maḓini.